Andivumelani nayo ngokupheleleyo kodwa ke ngelinye ixesha xa ubuke waqala ngokubaleka ikunceda kakhulu loo nto leyo xa se kungenwa kwisipotsi, kuvele kube lula ayikho nzima nalaa tshintsho. Kodwa ke noba uqala ngayo ayithi loo nto awunokuyidlala ibhola ekhatywayo, udlala ibhola ekhatywayo mfondini ngesiphiwo uThixo akuphe sona. Abanye abantu bayakwazi ukuba nesiphiwo ngelinye ixesha.

Ngelinye ixesha ibachaphazela ngendlela entle ngoba kaloku ke bapeya imali, bapeya imali kodwa iphinde kodwa and apha ekupeyeni imali, upeya imali yokondla usapho lwakho. Uyakwazi ukondla usapho lwakho ngokupheleleyo. Iphinde ke ibe necala elibi xa udlala rongo, ukhawuleze uvele, uyagxekwa ngabantu funeka ukwazi ukwamkela iinto ezinjalo ungakhawulezi ube nomsindo.

Umdlalo ebendinowudlala ngowebhola ngoba ndiyithanda kakhulu. Yho! Ndiyithanda kakhulu ngoba imnandi, ikhulula ingqondo, yenza nomzimba ahleli nje uyasebenza kunento yokuba ngaba ame ukhawuleze ufunyanwe zizifo ezi zikhoyo. Iyawaqinisa amathambo, yingoko ndingakhetha yona.

Ewe, nditsho mna uba ingase ithathwe njengokwemidlalo yokwenene ngoba ke ingumfanekiso imidlalo yokwenene yebhola okanye yombhoxo. Ngoku ke ewe, mayithathelwe kwinqanaba inyuswe, ifunyaniswe nqwa nebhola ekhatywayo neyombhoxo.

Eyi! Ndingabachazela intoba ngaba baqaphele ngoba kule nto uyakwazi uzibona sowuphakathi naphakathi nabo baqaphela ngoba kunzima ulala kum ngoku. Bangayidlali ixesha elide, bayidlale bayiyeke ngoba iyawuphela ibahlala.

Hayi, ayoyezityebi zodwa. Imsebenzi yozonwabisa yeyabantu bonke ngoba kaloku ke unguloo mntu funeka abe nayo ukuze imini yakhe iqhube. Kodwa apha kwizidudla inceda kakhulu ke asizuthi hay yeyabantu abondlekileyo. Iyanceda uba bazibandakanye nayo benehobhi into oyenzayo. Ezinye iihobhi mazikhuphe endlini zingahleli zikuhlalise phantsi ngoba uyawuhlala utyebile. Yeyomntu wonke maan, noba usilenda noba utheni, umzimba wakho ngumphi kuyafuneka.

Heyi! Ndingathi mna yigolfu. Qha ke ngoku ziduru ezaa zitikha zoyibetha igolfu, ufumaniseke into yoba ngaba funeka ube neendidi ngeendidi. Funeka ube naso nesihlangu esirayithi nebhrukhwe le uyinxibileyo, ube nayo nee-gloves kwenzele uyibambe kakuhle, esi sitikhi singadubuli sidoncuke nje sibethe abantu. Nekepsi ukwenzela ungaphandlwa ngala malanga xa ubethayo.

Ewe, iba njalo, baye baphile ubomi obupheleleyo. Baye baphile ubomi obupheleleyo ngoba kaloku kubalulekile uba ube-active ungumntu maan, angaqini, ungahlali phantsi ndawonye wenza into enye okokoko. Iyawuphazamisa leyo into kakhulu, ngoko ke kubalulekile intoba ngaba uze nayo imidlalo .